Tsha u thoma ndi tsha u ita or u fhaṱa fhethu hune evho vhana vha ḓo dzula hone, vha tea u fhaṱa mitumba ya vhuḓi yo tsireledzeaho kha zwipuka na zwikhokhonono, na zwiṅwe zwithu zwinzhi. Zwino arali evho vhathu vha sa fhaṱa izwo zwithu vhana vha do vha vha songo tsireledzea, zwino vha tea u fhaṱa vha dovha hafhu vha ṱola afho fhethu hune uyo muḽa wavho wa khou ya u ima hone uri ho tsireledzea na.

Nṋe ndi bika mashonzha nga nḓila i tevhelaho, ndi thoma nda dudedza dza maḓi a u fhisa, nda shela kha tshidishi, nda shela mashonzha a nga hone, u bva hafho nda tshetshelela nyala na maṱamaṱisi, nda shela na mapfura na muṋo, nda zwi kanga hezwiḽa zwithu, u bva hone nda shela mashonzha anga, nda shela na maḓi, u bva hone nda shela na muṋo nda tiba zwa gwagwama. Ndi yone nḓila ine nṋe nda bikisiwa ngayo mashonzha.

vhuṱambo vhune nda vhu ḓivha, ndi ha vhusha na ha musevhetho.

Ee, nṋe ndi vhona vhathu vha zwino vha tshi khou ḓi tevhelela maitele a kale a u bika delele, zwezwiḽa ḽine ḽa bikisiwa zwone nga Tshivenḓa, vha ḽi bikisa zwone.

Nṋe ndi vhona zwo fanela uri hu shumisiwe zwiḽiwa zwa sialala fhedzi ngauri rivha ri kha vhuṱambo ha sialala.

Ndi ngauri muthu a sa ḓi thivhedzaho muvhili wawe, u vhonala sa veveru kha tshitshavha ngauri hu vha hu tshi khou vhonala muvhili wawe woṱhe, tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi tshi khou vhonala zwine zwi vha zwi songo fanela uri zwi vhe zwi tshi khou vhoniwa nga muthu muṅwe na muṅwe. Ndi amba hezwo ngauri muthu ane a vha o ambara zwiambaro zwavhuḓi, zwino thivha hoṱhe, uya ṱhonifhea nga maanḓa.

Zwone zwivha zwi tshi khou sumbedza uri muthu u khou vha munna, uri u ṅwananyana u khou vha mutukana, ndi ngazwo a tshi isiwa murunduni.

Zwine zwa fanela u itiwa ndi ndayo, uyo mufumakadzi u tea u laiwa afho hawe, a vhudziwa zwoṱhe zwine a tea u vhudziwa nga ha mbingano.

Nṋe muambaro une nda u funana kha ṅwana, kha ṅwananga, ndi tsindi, ṅwana u tea u ambara tsindi uri avhe a khou tevhelela sialala, a sa hangwe sialala musi a tshi aluwa.

Vho makhulu vha thusa nga maanḓa kha uri ṅwana a aluwe a tshi ḓivha milayo, a tshi thetshelesa zwine vhathu vha hulwane vha mu vhudza. U dovha hafhu a aluwa a tshi kona u ḓivha mishumo ya zwanḓa, i ngaho u bika, na zwinwe zwinzhi zwinzhi.

Nṋe ndi vhona u nga zwithu zwine zwa nga itea , ndi u vusuludza heḽa maitele a kale a uri zwikona, malende, zwigombela, zwi ye musanda, zwi tshiniwe haningei musanda, hu ḓi dovha hafhu hu itiwe na dzi, na miṱaṱisano ya zwezwo zwithu, ya zwigombela, na malende, na zwiṅwe zwinzhi zwi tshi khou itiwa nga mashango o fhambananaho, ndi vhona u nga zwi nga thusa nazwo nga maanḓa.

Dzina ḽine nda nga mufha ndi ḽa uri ṱhonifhana, uri na musi a tshi aluwa a vhe muthu wa u ṱhonifha vhathu, na u ṱhonifha muthu muṅwe na muṅwe.

Nḓila ine nne nda bika nga yo mukokoroshi ndi i tevhelaho. Ndi dzhia mukokoroshi uyo na u vhea kha bodo, ndo u tshetshelela nda u vhea kha bodo nda shela maḓi nda tiba, wa vholoma wo vholoma, ndi tshi vhona uri wo no vha tsini na u vhibva, nda shela muṋo, nda dovha hafhu nda tiba, u bva hone nda shela nyala na maṱamaṱisi nda rithelela nda rithelela, nda tiba, nda sia muthotho wa vhuḓi une uvha u si maḓi.

Zwine zwa ṱalusa mutshato wa sialala ndi musi vhathu vho ambara zwiambaro zwa sialala, miṅwenda, na zwiṅwevho. Zwi tshi ya kha sia ḽa zwiḽiwa, zwiliwa zwa hone ndi zwi nga zwa tshidzimba, dzithophi, na zwiṅwe zwinzhi.

Zwithu zwine zwa shumisiwa hu tshi khou bikiwa tshidzimba ndi phonḓa, mavhele, nḓuhu, na ṋawa.

Nṋe ndi vhona u nga zwine vha nga ita ndi u vha na milindi wa tsireledzo afho hune zwifuwo zwa dzula hone.

Nṋe ndi vhona u nga huvha hu songo tsireledzea, ngauri vhana vha vha vho sokou isiwa ḓakani, fhethu hune ndi ḓakani ḽihulu hune hunga wanala zwithu, zwikhokhonono zwinzhi zwinzhi zwingaho dziṋowa, dziphame dzedzi, na luvhenzhelele. Zwino nṋe ndi vhona u nga zwine zwa nga itiwa ndi zwa uri vhana vha tshi thoma u isiwa haningei ḓakani, hu thome hu kulumagiwe hu vhe fhethu ha vhuḓi, zwi vhe khagala uri ahuna tshiṅwe tshithu tshine tsha nga ḓa tsha dzhena, tsha vhaisa vhana.

Ee, nṋe ndi vhona ndeme i hone ya u fha ṅwana dzina, kha nne zwi vha zwi tshi khou amba uri uyo ṅwana no mu rina iḽo dzina no sedza zwifhio, a dovha hafhu wa sedza uri arali ṅwana a sa riniwa dzina, u ḓo mu vhidzisahani uri a kone u u pfha, Zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhana vha riniwe madzina uri na musi u tshi vha vhidzelela, vha kone u pfha, ṅwana a dovhe a ḓi ḓivhe zwori ene u nnyi.

Nṋe ndi nga mu kaidza nga maanḓa uri a songo zwi ita hezwo zwithu, ngauri izwo zwithu zwivha zwi siho nḓilani, zwi nga ṅwana u vha a veveru arali a tshi khou ambara zwiambaro zwi no sia muvhili nnḓa, ṅwana u tea u ambara zwithu zwa u zwa u thivha muvhili woṱhe, a sa nge u veveru.

Vhurangaphanḓa ha sialala ho vhumbiwa hu tshi bva ngei musanda vhathu vhane vho faresa izwo zwithu ndi vhathu vha musanda kana ndi nga tori ndi vhakololo ndi vhone vhathu vhane vha zwi tevhelela nga maanḓa tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tshi ita vha tshi ita vho sedza uri vhone vha vha musanda vha tea u ita zwithu zwa sialala ngori arali vha sa ita zwithu zwa sialala zwi khou bva musanda vhaṅwe vhathu navho a vha nga ḓo tevhedzela.

Ee, ndono ḓi wana ndi tshi khou ḽa thophi yo bikiwaho minyanyani iyo thophi yo vha i khou ḓifha nga maanḓa afho fhethu ho vha hu munyanya wa sialala une hovha hu tshi kho ḽiwa zwiḽiwa zwa sialala zwiḽiwa zwo vha zwo ḓala zwoyaho nga u fhambanana, na thophi na yovha i hone nayo ndo ḓi iḽa i tshi khou ḓifha nga maanḓa.

Ndi pfha ndi tshi khou borea nga maanḓa ngauri muthu uvha a si tsha ṱoḓa u tevhedza luambo lwa hawe uvha a tshi vho dzhia luambo lwa vhaṅwe vhathu zwino ndi zwa ndeme uri muthu a to amba luambo lwa hawe lwo kunaho.

Nṋe ndi vhona uri zwono shanduka u ya nga ha tshifhinga tsha zwino a vhana vha musalauno a vha tsha ita hezwiḽa zwa zwi tshi itiwa kale uri musi ho ḓa mueni vha ye vha loshe vha mu loshe hoyo mueni zwa zwino vhana vha zwino vha tsha ita izwo zwithu, ndi ngazwo ndi tshi khou amba uri zwo no shanduka.

Zwithu zwine nṋe nda vhona zwi tshi nga itiwa kana zwine zwi nga bvisiwa ndi hezwila zwa uri muthu u kho maleliwa mufumakadzi ndi vhona uri hezwo zwithu kha Tshivenḓa zwi tea uri zwi bvisiwe, muthu ha tei u to malwa mufumakadzi. Muthu ene muṋe u tou ya a ḓi sedzela mufumakadzi ane a pfha uri u kho mu ṱoḓa ane a apfha uri u kho mu funa u kho ṱoḓa u fhaṱa muṱa nae zwino zwa uri a maleliwe zwivha zwo khakhea zwi tea u bvisiwa kha zwa Tshivenḓa.

Fesheni ya musalauno i khou phumula mvelele ngauri vhana vha zwino kana vhathu vha zwino a vha tsha tou funesa zwithu zwa mvelele zwithu zwa sialala vha funesa nga maanḓa u ambara zwithu zwa vhathu vhane ndi vhaḓivhalea.

Ndi musi hu na vhuṱambo vhune ha khou itiwa nga maanḓa vhuṱambo a sialala ndi hone hune hu a ḽesiwa nga maanḓa zwiḽiwa zwa zwa sialala kana zwiḽiwa zwa Tshivenḓa.

Zwine zwa itea ndi zwa uri ṅwana kana mutukana uvha a kho funziwa u vha munna u vha a tshi khou bva kha u vha ṅwana a tshi khoya u vha munna u vha a khou funziwa milayo ya u vha munna.

Ndi zwiḽiwa zwa khalaṅwaha izwo zwiḽiwa zwivha zwi tshi kho bva kho ri ndi khalaṅwaha ifhio hune vho ṱavha izwo zwiḽiwa zwa ita.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri a vhe uyo muroho kha pani a shele maḓi nyana a shela muṋo a tshi shele na ṱamatisi a dovhe a shela na mapfhura izwo zwithu zwi gwagwama u swikela maḓi ayo a tshi vho swikelela a kona uri ritha ritha ndi hone u tshi ḓo vha wo ita.

Ndi zwiḽiwa zwa sialala a zwiḽiwa zwa tshirema zwiḽiwa zwi ngaho mashonzha nao a tea uvha a hone minyanyani na zwithu zwi ngaho tshidzimba zwi tea uvha zwi hone.

Ee, nga Tshivenḓa zwi hone zwi hone izwo zwithu nga Tshivenḓa.

Ndi mvelelo ya sialala vha nayo vha na mivhala ine ivha i kho sumbedza sialala ḽa hashu kana ine yavha i kho sumbedza uvha Muvenda.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa minyanyani kha vhupo ha hashu, hu ambaresiwa zwiambaro zwa sialala. Riṋe sa vhavenḓa ndi tshi ri hu ambariwa zwiambaro zwa sialala ndi khou amba zwiambaro zwi nonga zwa miṅwenda. Kha minyanya ya tshi zwino hu ambareswa miṅwenda nga maanḓa kana dzi rokho dzine dzo rungiwa nga zwiambaro zwa sialala kana zwiambaro zwine ndi zwa ṅwenda.

Nṋe ndi vhona unga vhaswa vha ano maḓuvha a vha tsha ambara zwiambaro zwino ṱhonifhea vhathuni, ngauri u ḓo wana muswa mutukutuku a ambara kekete kuṱukuṱuku. Kune ku sia zwithu nnḓa ku sia dzi tswaro nnḓa hezwo zwithu zwi ita uri muthu asi tsha ṱhonifhea. Kha vhurereli hashu ha tshivenḓa muthu wa mufumakadzi kana wa musidzana ha tei u sia dzi tswaro nnḓa, mara vhaswa vha ano maḓuvha a vha tshena ndavha nazwo a vha tsha ṱhonifha izwo zwithu.

Nṋe ndi vhona unga zwiambaro zwine vhanna vha nga zwiambara vha sala vha tshi kho ṱhonifhea ndi zwiambaro zwine a zwi sii zwi shasha nnḓa. Kana muthu a ḓi ambarela hemmbe yawe ndapfu khulwane zwavhuḓi. Kana muthu a ḓi ambarela suthu yawe kana badzhi yawe i ita uri a ṱhonifhee vhukuma tshitshavhani i ita uri avhe na tshirunzi.

Zwine nṋe nda nga amba zwone ndi zwa uri zwiambaro zwa vhafumakadzi zwi dzula zwi tshi khou bva hu dzula hu tshi khou dzhena izwi na izwi. Mara hu na tshigwada tsha vhafumakadzi tshine tshi a funa u ambara zwiambaro zwiṱuku kana zwikete zwiṱuku kana dzirokho ṱhukhu. Vha tshi khou itela u sia tswaro dzavho nnḓa kana u sia zwirumbi zwavho nnḓa vha tshi khou itela u uri vhanna vha vha sedze zwavhuḓi. Zwino izwo zwithu zwivha zwi songo dzudzanea nga na luthihi zwino tshi taila tsho no shanduka nga maanḓa zwi tshia na nga tshifhinga. Uri ndi tshifhinga tsha hani u nga si vhone vhathu vha kale vhathu vhane vho aluwa kale vha tshi fana na vhathu vhane vha khou aluwa nga tshifhinga tsha zwino. Ngauri zwino ho ḓalesa khomphethishini na internet i kho tshinya vhana.

Vhana vha tea u dzhiiwa nga khotsimunene wavho kana makhadzi wavho kana mmane wavho, ngauri evho vhathu ndi vhone vhane vha vha ḓivha. Ndi vhone mashaka avho a tsinisa nga maanḓa ndi vhone vhathu vhane ndi vhona unga vhanga vha ṱhogomela zwa khwine.

Maitele ane a itea miṱani minzhi nga maanḓa afho miṱani hune uyo mufumakadzi u vha o maliwa a dzula fhethu hune hu na vhabebi vha uyo munna. Havha na dzikhaladzi dza uyo munna ane kha dzikhaladzi dza hone ndi dzi mbuyavhuhadzi hu itea zwa uri arali munna wawe o lovha uyo mufumakadzi u ya pandeliwa afho muḓini. U ya pomokedziwa zwithu zwinzhi zwinzhi hupfi he he no to muvhulaya ni kho ṱoḓa dzi tshelede dzawe. Uya toḓa u pandelwa uri a ṱuwe afho muḓini ngauri uyo munna wawe uvha a si tsheho. Ende ngauri u vha a tshi kho dzula fhethu hune hu vha hu na vhathu vhanzhi.

Izwo zwithu a zwi ngo to leluwa nga maanḓa uri mufumakadzi o lovhelwaho a sa humbule nga ha muthu wawe o ri siaho. Ngauri evho vhathu vha vha vho tshila lwa tshifhinga tshilapfhu zwino thikhedzo ine yavha hone ndi ya uri a ise phanḓa na u funiwa nga mashaka a uyo munna. Vhabebi, dzikhaladzi dzi mufhe thikhedzo yoṱhe ine a i ṱoḓa izwo zwi ḓo thusa uri naye a ṱavhanye mbilu yawe i fhole.